Umculo wakudala ubuvamile-ke ukuthi uma uculwa, ube nomlayezo thizeni osuke uthunyelwa umphakathi. Kanti umculo wamanje usuvamisile ukuthi nje abantu uma becula, baziculele nje ukunandisa kuphela. Kanti futhi uma sibheka umculo wakudala siye sibone ukuthi, umculo wakudala wawungavamisile ukuthi ukhuthaze ukucula ngezinto ezimayelana nocansi. Kodwa owamanje usuvamisile ukuthi ukhuthaze ukuthi kuculwe ngezinto ezimayelana nocansi, kanye nokululaza umzimba. Kodwa uma sibheka le mculo yomibili, yayinesigqi imiculo yakudala, kanti futhi namanje isigqi sisasekhona.

Baye baqale ngokuthi bafunde izinto okumele bazenze, kanti futhi nezinto okungamele bazenze. Uma benzenjalo-ke basuke beqiniseka ukuthi yiyiphi imigomo nemibandela okumele bayilandele kumazwe ahlukile. Lokho kuzobasiza ngoba noma sekuthiwa sebesezinkundleni zokuxhumana emazweni ahlukile, bazobe sebekwazi ukuthi yini okumele bakwenze, kanti futhi yini okungamele bakwenze.

Okokuqala umuntu amele akuqaphe, wukuthi uma usezinkundleni zokuxhumana akumele ubanikeze abantu imininingwano yonke yakho. Okwesibili, wukuthi nawe, uma usezinkundleni zokuxhumana akumele uziphathise okwesixhwanguxhwangu. Kanti-ke futhi okokugcina, kumele wazi ukuthi uma kukhona oziphathisa njengesixhwanguxhwangu, zikhona izinkundla zokubika ongabika kuzo.

I-classical music izwakala ngokuthi yona ipholile kakhulu, kanti-ke futhi kuye kube nemizwilili eculayo. Kanti-ke i-jazz music yona ipholile kakhulu kanti kuye kube nezinsimbi ezikhalayo. Bese masibuka i-hip hop yona, iyagxumagxuma, iyashesha, kanti futhi kuba khona nabantu abaculayo, bacule ngokushesha. Bese siphinde sibuka nekwaito, ikwaito iyagxumagxuma nayo, kodwa kuvamisile ukuthi abantu uma beyilalela bajayive.

Ukwethula kwe-smartphone sokuqala, kwaba nomthelela omuhle kakhulu kwezimboni zokudayisa omakhalekhukhwini, kanti futhi nezimboni zokukhanda umakhalekhukhwini. Kwaba nomthelela ngoba abantu abaningi baqale bathanda kakhulu ukuthenga umakhalekhukhwini, ngoba phela base bezokwazi ukwenza ezinye izinto eziningana ngomakhalekhukhwini. Uma sikhuluma ngezinto eziningi abantu asebekwazi ukuzenza, sikhuluma ngokuthi umuntu uyakwazi ukuthwebula isithombe ngomakhalekhukhwini, kanti-ke futhi akwazi nokuthi athumele imali nge-ephu yebhange. Lokho kwenza ukuthi abantu abaningi bafise ukuthenga umakhalekhukhwini.

Amadivayisi angaba khona, kungaba amadivayisi angenza ukuthi umuntu abone ukuthi uyasizakala kangcono, kanti bangcono. Uma sikhuluma ngalayo madivayisi, singakhuluma, mhlawumbe ngedivayisi engasiza umuntu ukuthi azi ulwazi olwanele ngaphandle kokuthi afunde incwadi. Lokho kungenzeka uma umuntu ezokwazi ukuthatha incwadi e-electronic bese asebenzisa idivayisi ukuthi imfundele yona leyo ncwadi. Uma kwenzeka kanjalo-ke, kungenzeka ukuthi leyo, leyo divayisi ifunde incwadi bese iphimisa amagama. Lapho-ke umuntu uyobe engasayifundi incwadi, kepha uyobe eselalela idivayisi, ikhuluma ngokuthi leyo ncwadi iphethe muphi umlayezo.

Ukufinyeleleka kwezinhlelo zokuxhumana kusiza, ngoba isikhathi esiningi umuntu uye, uye afise ukuthi abingelele abathandayo. Ngakho-ke, uma usebenzisa izinhlelo zokuxhumana, noma ukwazi ukufinyelela kalula kwizinhlelo zokuxhumana, uyakwazi ukuthumela umlayezo wokubingelela labo obathandayo, ungahlali nabo eduzane. Kanti-ke futhi, uma kunesimo esiphuthumayo, umuntu uyakwazi-ke phela ukuthinta umuntu okumele axhumane naye kalula, ngoba usesebenzisa lezi zinkundla zokuxhumana, njengobhalela i-SMS, noma ukufona. Ngakho-ke ukufinyelelela kwezinkundleni zokuxhumana kubaluleke kakhulu ngoba kwenza impilo ibe lula.